Sekela intombazane ngokumkhuthaza, ukumuzwa ukuthi uyamsekela, nokumnikeza amathuba okufunda, ukuze azethembe futhi aphumelele ekuthuthukiseni amakhono akhe.

Imishado yesimanje ingaguqula indlela abantu abasha ababuka ngayo amasiko, ngokwenza amasiko athile ubukeke engasasebenzi, noma engafanele, noma ngokuhlanganisa amasiko amadala nezitayela zesimanje.

Uzwela ukulalela ngenkuthalo, nokuxhumana ngokukhululekile, kusiza ukuqonda izinhlangothi zombili, kwehlise ukungezwani, futhi kuthuthukisa ukuthola isixazululo esimukelekayo kuwo wonke amaqembu omabili.

Ngingambuza ukuthi yini efanele ayilindele, izinyathelo ezibalulekile zesiko, nokuthi angalungiselela kanjani ngokomoya nangokomzimba, ngingamsiza ngokumlalela, ukumsekela ngokomoya, nokumqondisisa lapho edinga ulwazi oluthe xaxa.

Ikhono elibalulekile okufanele balifundise oSingayi, yikhono lokuzimela ngokomqondo nangokomzimba, ngoba likwenza umuntu azethembe futhi akwazi ukuzimela empilweni.

Umdanso wakwaZulu uqakambisa amasiko ngobuwena, ngokugcina isiko liphila, ukhuthaza ukuzigqaja ngobuzwe, futhi uhlanganyela umphakathi ekugcineni amasiko ephila.

Isikhathi esinikelwe ekulungiseni ukudla kwendabuko siqinisa ubumbano, sidlulise ulwazi lwasemsamu, futhi sigcine amasiko ephila emphakathini.

Ukubamba iqhaza kumphakathi emngcwabeni, kusiza ukwelapheni ngokunikeza usekelo, ukududuza nokubonisa ubunye phakathi komndeni nomphakathi.

Ngingahlanganisa izinyathelo ezinamandla ukugxuma nokushaya izinyawo zomdanso wamaZulu. Ngikuhlanganise nezinsimbi zesimanje nomsindo we-electronic, ukuze ngivumelaniswe nesimanje ngaphandle kokulahlekelwa umongo wesintu.

Umalume wami waphumelela ngoba unesineke, uhlonipha amasiko, uyayiqonda indima yakhe, futhi uyakwazi ukufundisa ngokuqinile kodwa enomusa.

Umphakathi wonkana wabamba umcimbi wokuthi khomba unikeza izeluleko, izingubo zesintu nemithi. Nando's okwabo ukubonisa, ukwamukela, ukuhlonipha nokumeseka emgaqweni kwakhe

Yebo, amathonya esimanje angawunciphisa umuzwa wokuhlonipha nokuxhumana nomsamo, aguqule umkhosi ube umcimbi wokuzijabulisa kunokugcina amasiko ephila.

Izinzuzo zifaka, ukugcinwa kwamagugu, ukuzimela kwamantombazane, nokuhlonipha isiko. Izinselelo zifaka, ukungavumelani nezimiso zesimanje, ukungabi nezinsizwa nokungaqondi kahle kwentsha.

Ngingakhuluma nabo ngobuqotho, nangokuhlonipa, ngizame ukuthola umqondo ovumelana, ovumelanayo, ogcina isiko, nokududuza futhi kubo bonke. Futhi ngisebenzise umuntu owomphakathi noma omdala emndenini ukusiza ukumlawula.

Oh, umuntu ngumuntu ngabantu, uhambisana nami ngoba ngiyabona ukuthi impumelelo yami, inhlonipho, nokuba umuntu ogcwele kuncike ebuhlotsheni nasekusebenzisesaneni nabo.

Angakhetha ingubo enesimanje ngosikompilo sayo, kodwa ifakwe izinto zendabuko, ezifana nemibala, imvunulo, noma izinsiza ezihlobisa ngendlela yesintu.

Izimiso ezifana nokuhlonipha, ubumbano, nokwabelana, sidluliselwa emasikweni, ziqinisa ubuntu, zikhulisa inhlonipho, futhi zakha umphakathi obumbene.

Yebo, ohulumeni nemiphakathi kufanele babeke kuqala ukudla kwendawo, ngoba kusekela abalimi bendawo, kugcina amasiko, futhi kwehlisa ukuncika kwabanye amazwe.